Umehluko wezindlela zokuvimbela inzalo zendabuko nezesimanje ukuthi, ukuvimbela inzalo ngokwendabuko akubi nezinto ezimphathayo umuntu wesifazane uma ngabe kudlula isikhathi. Kepha ukuvimbela inzalo ngesimanje, umuntu kunezinto ezimhluphayo, omunye wopha kakhulu kepha uvikela inzalo.

Uma ngabe ngingahlolela izithako zemikhiqizo zokuqeda ubuthi emzimbeni, imibuzo ebalulekile engingayibuza, ngabe kuyingozi kangakanani ukusebenzisa ezinye zemithombo. Ngabe futhi ngingabheka emtholampilo ikakhulukazi, ngingaqala emtholampilo ukuze ngithole iqiniso nokubaluleka.

Njengomphakathi, sizizwa sijabule kakhulu. Injabulo yethu ayifaniswa nalutho ngoba sesizokwazi ukuthola usizo oluseduze nathi. Njengoba kuza umahamba nendlwane, wonke umuntu ujabule, ulindele futhi ukuthi athole usizo.

Indima abanakekeli basekhaya nonompilo abayidlala enhlalakahleni yabantu asebekhulile, indima enhle kakhulu futhi akuqhathaniswa ubuhle ababenzela abantu asebekhulile. Onompilo bayakwazi ukuthi bahambele amakhaya anabantu asebekhulile bekwazi ukuthi bebasize bezwe nezidingo zabo futhi bekwazi ukuthi babatholele usizo uma ngabe beludinga.

Imilayezo namasu abalulekile ekuqwashiseni umphakathi mayelana nasekulweni kwemikhonyovu yezempilo. Kubaluleke kakhulu ukuthi umphakathi wazi ukuthi ezempilo, ikakhulukazi ngapha eNingizimu Afrika, uyakwazi ukuthi uthole usizo ube ungakhokhile esibhedlela sikahulumeni. Ngakho-ke abantu abangadlalwa ngabanye abantu, noma bathole sebedlalwa ngabo ngemikhonyovu yezempilo njengokuthi babadayisele amaphilisi.

Amasu ebengingawasebenzisa ukunciphisa ukubhebhetheka kwesifo futhi ngivikele abantu abasengozini. Abantu kufanele bafake ama-mask ngaso sonke isikhathi, bewashe izandla zabo ngaso sonke isikhathi. Asebethelelekile futhi kumele baqhelelane kunalabo abangakatheleleki ukuze kunciphiseke ukutheleleka kobhubhane.

Izinselele iziguli ezibhekana nazo lapho zifuna ukwelashwa emtholampilo yomphakathi noma ezibhedlela ezigcwele ngokweqile. Iziguli zigcina zingatholi usizo, singasizakali ngoba phela kugcwele ngokweqile. Uma ngabe zisizakele kusuke kukhona imishwanguzo noma imithi esuke ishoda ngoba abantu basuke bebaningi kakhulu, begcwele ngokweqile.

Kunamakhambi endabuko engake ngawasebenzisela ukwelapha isifo somzimba esasingimile noma esasingivele onyaweni lami. Kwadingakala ukuthi bangitholele amakhambi emvelo akhiwayo esigangeni. Athi uma ngabe esekhiwe esigangeni ayomiswa, ebese ayaphekwa ihora ebilisiwe nje. Ayothi uma ngabe eseqala ukuphola bese ngilifaka unyawo, angisiza kakhulu.

Izinzuzo ozitholayo uma uhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje, ukuthi uyashesha ukulapheka futhi awujwayele ukuthi ube nezinto ezikuphathayo uma ngabe ususebenzise le mithi ehlanganisiwe.

Izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngemithi yesintu namakhambi. Uma ngabe ungumuntu ohlushwa isisu, uma ngabe ungumuntu onokuphathwa yikhanda, njalo njalo.

Izinselelo ezinkulu ezibhekene nezibhedlela zikahulumeni endaweni yangakithi ukuthi, abantu banokusuka ezindaweni ezingomakhelwane nathi ukuze beze esibhedlela sangakithi ngoba yisona isibhedlela esikhulu. Ngakho-ke isibhedlela unokuthi ufike uthole kugcwele ngoba phela abantu basuke ezindaweni lezi ezingomakhelwane nathi.

Amanye amafulegi abomvu aphakamisa umkhonyovu wezempilo ukuthi, abantu badayiselwe izincwadi zasemtholampilo noma ezishoyo ukuthi bebesemtholampilo kepha bengekho emtholampilo. Baphinde badayiselwa amaphilisi, ngoba-ke amaphilisi akumele ngabe ayadayiswa kodwa abantu kumele ngabe bewathola mahala.

Uma ngiklama umkhankaso wezempilo wabesilisa womphakathi wangakithi, izici engingazicabangela futhi engazibandakanya izithameli zami ukuthi ngikhulume ngokubaluleka kwabo abantu besilisa imbala. Ngiphinde futhi ngikhulume nokubaluleka kokuthi kumele baye emtholampilo uma ngabe bengazizwa kahle noma benezinkinga ezincane. Abantu besilisa bavame ukungathandi ukuya emtholampilo kanti lokho akulungile.

Abanye abantu bayathanda ukwenza imali esheshayo. Ngakho-ke lokhu kuba isizathu sokuthi abantu bewele ngemikhiqizo yezimpilo mbumbulu.

Uhulumeni angabakhuthaza ngokuthi odokotela nabahlengikazi baholelwe imali ebafanele. Uma ngabe bengaholelwa imali ebafanele, baningi odokotela abangafuna, nabahlengikazi abangafuna ukuyosebenzela ezindaweni ezisemakhaya.

Izinyathelo ezingathathwa ukuqinisekisa ukuthi imitholampilo yasemakhaya ihlala inemithi nemishini eyanele ukuthi, bahambise uma ngabe ku odwa izinto, kuhanjiswe izinto eziningi ngokweqile ukuze zizohlala. Futhi-ke bazame ukuhambisa imishini yezobuchwepheshe besimanje ngoba yona iyasiza ekwenzeni umsebenzi.

Ngikhathazeke kakhulu ngo aunt-i ngoba esekhulile futhi anginayo nanemali yokumondla. Bengicela njengomndeni ukuthi sihlanganise, siphose esivivaneni okuncane lokhu esinakho kuzokwazi ukuthi kumsize u-aunt-i ngezindleko zokuphila.

Uma ngingaklama uhlelo olusha noma insizakalo yokuthuthukisa isithunzi nokuzimela kwabantu abakhubazekile, ingaba yinhle kakhulu. Khona lapho uma ngabe ngiklama kungamele ngifake izinto ezibaluleke kakhulu ezifana nokuthi bazazi ukuthi nabo bangabantu bayaphila futhi banamalungelo. Akufuneki ukuthi abantu babahlukumeze ngoba nakhu bekhubazekile. Umklamo wami ungaqonda futhi isihloko sakhona singagqama.

Kahle kahle mngani usiko lokuthwasa, usiko olwenziwa umangabe umuntu enobizo, enobizo asuke aluthathela kubantu abadala abakubo. Uma ngabe sebedlulile emhlabeni banokulidlulisela kulabo abasaphilayo ukuze baqhubeke nosiko lokuthwasa, baphilise abantu.